Ukusebenzisa izinsiza zokugibela izimoto ezifana ne-Uber ne-Bolt, kungaba lula, kodwa kubalulekile ukuqaphela ubungozi obungaba khona. Ngenhlanhla zombili izinkampani zenze izindlela zokuphepha eziqinile ezihlanganisa ukulandelela i-GPS, usizo oluphuthumayo kanye nekhono lokwabelana ngemininingwane yohambo nabanye. Lezi zici zinganikeza isendlalelo esengeziwe sokupheka. Nokuthula kwengqondo kubagibeli.

Uma kuziwa ohambeni olude lwebhasi, ngingathanda ukuhamba emini. Isizathu esiyinhloko salokhu okuthandwayo, yikhono lokujabulela imibono nezindawo ezizungezile endleleni. Ukuvakasha kwasemini nakho ngokuvamile kunikeza ukuphepha okungcono njengoba ungabona indawo ekuzungezile futhi wazi kangcono indawo okuyo. Ukwengeza ukuhamba emini kuvame ukunikeza izinsiza ezengeziwe, njengokudla nezindawo zokuphumula ezingenza uhambo lube lula. Nakuba ukuhamba kwasebusuku kungase kuphole futhi kungaminyana kangako. Ukubonakala okuncishisiwe nezinsiza ezilinganiselwe zenza uhambo lwasemini lube yinketho ekhanga kakhulu kimi.

Amalungu omphakathi abalulekile ekuqinisekiseni imigwaqo inakekelwa ngendlela. Bangakwazi ukufaka isandla ngokubika izinkinga, ukuxhumana nomphakathi wabo, ukusebenzisana neziphathimandla, nokufundisa abanye. Ukubika imigodi nomonakalo ngezinhlelo zokusebenza zeselula noma nokuxhumana okuqondile neziphathimandla, kusiza ukukhombisa izindawo ezidinga ukulungiswa. Ukuxoxisana nomphakathi ngemihlangano yomkhandlu kanye namaqembu omphakathi, kukhulisa ukukhathazeka, futhi kukhuthaze izisombululo. Ukusebenzisana neziphathimandla kuqinisekisa ukubekwa phambili okusebenzayo kokulungisa, kuyilapho imfundo nokuqwashisa kukhuthaza abanye ukuba babambe iqhaza. Ngokusebenzisana namalungu omphakathi angasiza ekugcineni imigwaqo ephephile futhi enakekelwa kahle.

Ngingezwa ingxubevange yemizwa kulesi simo, okuhlanganisa intuthelo, umuzwa wecala, ukukhathazeka nokungakwazi ukuzisiza. Kuyadumaza uma imizamo yokubika ubungozi obufana nemigodi, ibukeka ishaywa indiva, okuholela ezingozini ezingagwemeka. Inhlalakahle yamakhelwane wami cishe iyinkinga enkulu, futhi imiphumela yesikhathi eside ukulimala ingaba yimbi kakhulu. Nangaphezu kwale mizwa kubalulekile ukuqhubeka nokugqugquzelana ukulungiswa nokugcinwa kwemigaqo ukuze kugwenywe izigameko ezifanayo esikhathini esizayo.

Anginakho ukuzizwisa komuntu siqu ngihamba ngebhasi ngiya kwelinye izwe, kodwa nginganikeza imininingwane evamile. Ngokwazi kwami ukweqa umngcele ngebhasi kungaba inqubo eshelelayo, kodwa kubalulekile ukwenza ucwaningo lwakho kusenesikhathi. Ngokuvamile uzodinga ukwethula iphaspothi yakho, nanoma imaphi amavisa adingekayo kubaphathi bomngcele. Futhi umshayeli wakho webhasi angakwazi ukukusiza ngale nqubo. Ukuqinisekisa uhambo olungenazinkathazo, ngingancoma ukuthi uhlole nenkampani yakho yebhasi kusenesikhathi, ukuze uqinisekise izinqubo zayo nanoma yimiphi imibhalo ethile ongayidinga.